Swin'wana swa swihinga leswikulu leswi van'wamapurasi va hlanganaka na swona, i ku pfumaleka ka switirhisiwa swa vurimi swa ku fana ni materetere ya ku rima hi yona na ku pfumaleka ka mati emapurasini ya vona. Sweswo hi swin'wana swa leswi va hlanganaka na swona.

Afrika-Dzonga yi veke milawu yo hlayanyana hi mayelana na ndlela yo dlaya swifuwo. Yin'wana ya ndlela ya ku dlaya swifuwo hileswaku na wu vula leswaku, swifuwo swi fanele swi dlayiwa hi ndlela ya kahle kumbe hi ndlela leyi nga na vumunhu. Swi nga dlayiwi hi ndlela ya ku biha.

Tanihi mutirhi wa mfumo loyi a endzelaka purasi, ndzi nga languta xiyimo xa lomu vatirhi va etlelaka kona leswaku va etlelaka ndhawu leyi nga hlayiseka ke? Ni lomu va tirhelaka kona leswaku va tirhela eka ndhawu leyi va ringaneleke kumbe va tirhisiwa hi ndlela leyi nga fanelangiki.

Maendlelo ya ndhavuko kumbe marimelo ya ndhavuko ya nga ringanisiwa na maendlelo ya manguva lawa, hi ku ya vurimi bya kona. Vurimi bya ndhavuko i vurimi lebyi byi tekaka nkarhi swinene kumbe lebyi byi nga olovangiki ku fana ni vurimi bya manguva lawa. Vurimi bya manguva lawa byi olovile swinene hikuva byi katsa ni ximanguva lama ni maendlelo ya ximanguva lawa loko ku ri karhi ku rimiwa. Xikombiso eka marimelo ya manguva lawa ku tirhisiwa michini yo karhi, ku haxiwa ni swilo swo karhi eka mapurasi, leswi swi nga faniki ni marimelo ya .

Mimpfuno ya ku dya swakudya leswi virisiweke hileswaku, swakudya leswi virisiweke i swakudya leswi nga hlayiseka. Hikuva loko swo za swi virisiwa swi susa switsongwatsongwana leswi a swi ta onha miri wa munhu kumbe leswi a swi ta vanga mavabyi yo karhi emirini wa munhu.

Ku senga hi muchini swi ta endla leswaku, musengi a hatlisa a heta nakona va ta senga hi mpimo lowu faneleke, leswi swi nga faniki na loko ku karhi ku senga vanhu. Kambe leswo biha hileswaku vatirhi lava a va tirhaka ku senga va ya heleriwa hi mintirho, hikuva se ku ri karhi ku ri ni muchini wa ku senga.

Magoza lawa mfumo ya fanekeleke ku wa teka i ku pfuna van'wamapurasi hi ku va engetelela vatirhi, na ku va pfuna hi ku va nyika switirhisiwa swa vurimi swa ku hambanahambana. Hi ndlela yaleyo va nga kota ku ti endlela swa ku hambanahambana swo tala loko va ri ni vatirhi va ku tala.

Tindlela to cheleta leti va nga ti tirhisaka ku cheleta va karhi va hlayisa mati, i ku va va tiva leswaku va ya cheleta hi nkarhi wo suka kwihi ku ya fika eka nkarhi wa ku fika kwihi. Hi ndlela yaleyo va nga kota ku hlayisa mati eka masiku hinkwawo lawa ya nga tlhelaka ya tirha ni le ka mundzuku.

Ya ku hambanahambana ya tihomu swi pfuna hi ku va u tiva leswaku leti tihomu ndzi ya tirhisa eka ntirho wihi, nakona leti ndzi ya tirhisa eka ntirho wihi. Hikuva u nge tirhisi tihomu leti ti nga ta masi, u ti tirhisa eka swa nyama. Hi ndlela yeleyo swi va swi nga ha tshamisekanga.

Hi ku vona ka mina tinguluve a hi swifuwo leswi nga olova ku swi fuwa. Hikuva tinguluve i swifuwo leswi swi la lavaka swakudya swa ku tala hi siku rin'we. Hi ndlela yaleyo swi nga va swi karhi swi durha ku va munhu a fuwa tinguluve.

Ndzi nga rhurhela eka tindhawu ta ku fana ni ni Polokwane. Hikuva hi yona ndhawu leyi ndzi vonaka yi ri na maxelo ya kahle, hi yona ndzi vonaka yi ri ndhawu leyi yi humesaka dyambu ra kahle, ku tlhela ku na ni mpfula ya kahle leyi ringaneleke.

Va nga ya emahlweni hi ku cheleta swibyariwa swa vona, hi ku cheleta ku ya hi karhi. Ku ku nga ri ku cheleta karhi hinkwawo ku fana na loko ku nga ri na dyandza. Hikuva ku cheleta hi ku ya hi nkarhi swi ta endla leswaku va kota ku hlayisa mati lawa ya va nga ya tirhisaka eka masiku hinkwawo hi nkarhi wolowo wa dyandza.

Miholo leyi ringanelaka eka vatirhi va le mapurasini, yi nga antswisa vutomi bya vona hikuva va nga kota ku ti makela tiyindlu leti va nga tshamaka ni mindyangu ya vona. Va nga kota ku teka vana va vona va va yisa eswikolweni hi mali yeleyo. Va nga kota ku ti sungulela mabindzu yo karhi lawa ya nga ta ya pfuna hi ku ya emahlweni.

Ndzi nga vutisa leswaku swi endlisiwa ku yini loko ndzi lava ku tirhisa bangi ya mbewu ya xinuna ku ndlandlamuxa swifuwo swa mina. Hi ndlela yaleyo ndzi kota ku tiva leswaku ndzi sungula kwini, ndzi ya hetelelaka kwini.

Ndzi nga katsa leswaku ndzi navela ku sungula vurimi byo karhi, kumbe ku fuwa swifuwo swo karhi leswi swi nga cincaka ikhonomi hi ndlela yo karhi.

Tihuku leti ti ti vekaka tandza, ti nga lava swakudya swa kahle ku fana ni swakudya swa mavele. Hi swona swin'wana swa swakudya leswi nga kahle eka tihuku leti vekaka matandza.

Tindlela ta ndhavuko to lava swakudya swa swimilana leswi dyiwaka, i ku lava manyoro yo karhi. Hi nga va ya tihomu, kumbe ya timbuti, kumbe ya tihuku, ya cheriwa eka swakudya sweswo swo karhi kumbe swimilana sweswo swo karhi.

Ina. A ndzi ta swi endla hikuva ku dlaya huku ni twa swi olovile ku tlula ku dlaya swiharhi leswi n'wana.

Ndzi nga tsakela ku kurisa tihuku ta ku veka matandza. Hikuva loko ti karhi ti veka matandza siku na siku, na mina ndzi karhi ndzi xavisa, ndzi va ndzi kha ndzi vuyeriwa.

Ina ndzi vona swi ri kahle hikuva eka swifuwo leswi swa hambanyisiwa. Ku na swifuwo leswi swi fuweriwaka ku va swi endla nyama, na swifuwo leswi fuweriwaka ku va swi tswalana swi tala. Hi ndlela yaleyo swi va swi ri kahle.

Mimpfuno ya ku va na mfikelelo wa michini ya manguva lawa i ku va muchini wu kota ku endla swilo hi ku hatlisa ku tlula vanhu. Loko ku ri ku byala, muchini wa kota ku byala ndhawu yikulu hi nkarhinyana ku tlula leswi vanhu a va ta byarisa swona eka nkarhi wo leha.

Mbuyelo wa ku va nyama yo omisiwa, i ku ri yi nga kota ku tshama nkarhi wo leha. Hikuva loko yi omisiwile a ya ha boli kumbe a ya ha onhaki.

Swakudya leswi nga emathinini a swi na rihanyo ku fana na hi leswi swintshwa. Hikuva loko swi ri mathinini swi va swi tshame nkarhi wo leha, swi va swi karhi swi suka kule ku ya e kule. Hi ndlela yaleyo swi va swi tshame nkarhi wo leha, swi va swi nga ha ri kahle .

Vurimi lebyintsongo byi nga pfuna vanhu leswaku va ti yimela eka swa timali hi voxe, hikuva va kota ku rima, va ri karhi va xavisa leswi va swi rimaka eka ndhawu yaleyo ya vona. Hambi yi ri yintsongo kumbe yi ri yikulu va nga kota ku rima va ri karhi va xavisa va vuyeriwa.

Van'wamapurasi lava va ha ku sungulaka va nga tiyisisa ku landzelela milawu ya mpfuxeto wa misava hikuva va chela manyoro eka mintlawa ya wona hi ku ya hi nkarhi. Na ku va va rima swibyariwa swa ku hambanahambana enkarhini wolowo.

Tanihi van'wamapurasi ku endlela leswaku misava yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle, i ku va misava yi tshama yi karhi yi pfuxetiwa, yi tshama yi karhi yi cheriwa manyoro ya ku hambanahambana, ni ku va lembe na lembe ku byariwa swibyariwa swimilana kumbe swibyariwa swa ku hambanahambana.

Xiphiqo lexi van'wamapurasi va le matikoxikaya va hlanganaka na xona hileswaku a va koti ku fikelela ku xavisa swibyariwa swa vona eka timakete letikulu kumbe eka switolo leswikulu. Tanihi loko switolo sweswo swi va swi karhi swi xava kusuka ekule, hayi kusuka eka van'wamapurasi va le kaya.

Tinyawa letintshwa na leti nga le mathinini ta fana, hambiloko leti nga le mathinini ti ri ta khale kambe ta ha hlayisekile hikuva ti vekiwile kahle endzeni ka thini. Hi ndlela yaleyo a ti nga onhaki kumbe a ti nge boli, ti va ti karhi ta ha hlayisekile ku fana ni tinyawa leti.

Vatirhi va le mapurasini va languta maxelo hi ku ya hi leswi ma nga tshamisa swona eka vhiki rero kumbe eka n'hweti yeleyo. Hi ndlela yaleyo va va va va karhi va kota ku tiva leswaku, hi siku rihi kumbe rihi ku nga va ni mpfula leyikulu kumbe ku nga va ku nga tirheki hikuva ku ri na mpfula.

Makhombo yo rhangisa nhluvukiso wa madoroba ku tlula vuhumelerisi bya swakudya hileswaku tiko ri ta fika laha ri xanisekaka hi ku durheliwa hi swakudya, tanihiloko swakudya swi nga ri ku humelerisiweni hindlela leyi faneleke. Swakudya swi fanele swi humelerisiwa swi rhanga emahlweni eka swilo hinkwaswo, hikuva swakudya hi swona vutomi hi yona ikhonomi ya kona eka tiko leri, hindlela yaleyo swakudya swi fanele swi rhanga emahlweni ku humelerisiwa ku tlula ku humelerisa leswin'wana.

Tanihiloko nkarhi wa ku tshovela wu hundzile, leswi swi nga tirhiwaka epurasini swi va swa ha tele swinene, tani hi ku pfuxeta misava munhu a ri karhi a chela manyoro ya ku hambanahambana. Swin'wana i ku va ku karhi ku rimiwa futhi tanihiloko ku ri na swin'wana leswi swi nga ta lava ku byariwa. Hi swona leswi swi nga endliwaka loko nkarhi wa ntshovelo wu hundzile.

Tipholisi ta vurimi leti nga seketelaka van'wamapurasi lavatsongo, hileswaku va fanele vaya kuma ndhawu leyi va nga kotaka ku tiendlela swa vurimi swa vona. Va tibyalela swihi ni swihi leswi va nga ta va lava ku byala swona. Xin'wana va tlhela va sirheleriwa kumbe ku hlayisiwa eka ku xavisa ka swakudya swa vona. Va nga ha xavisa swakudya swa vona eka switolo leswi swi pfumelaka ku xaviseriwa swakudya, switolo swa ku fana na va Spar hambi ku ri Boxer. Hindlela yaleyo van'wamapurasi lavatsongo va ta va va karhi va hlayiseka kumbe ku seketeleka eka ikhonomi ya tiko rero.

Swibyariwa leswi byariwaka hi tinguva ta vuxika i swakudya kumbe i miroho ya ku fana ni muchayeni na swipinachi, tanihiloko ku ri miroho leyi chavaka na dyambu leyi nga laveki dyambu yi kulaka hi nkarhi wa vuxika ntsena. Kambe leswi swi byariwaka hi nkarhi wa ximumu ku va ku byariwa swa ku fana ni mavele tanihiloko mavele ma kula hi mati na dyambu hi swona swakudya leswi swi byariwaka hi tinguva teto ta ku hambanahambana.

Eka murimi lowuntshwa ndzi nga n'wi byela leswaku ku sirhelela purasi ra yena kumbe ku sirhelela ndhawu ya yena kumbe misava ya yena a nga tshami a ri karhi a chela tikhemikhali ta ku hambanahambana eka swilo leswi a swi byalaka, kumbe eka misava ya yena. Emikarhini yo tala a nga tirhisa manyoro lama ya nga ya xintu ya nga ri ya xilungu, manyoro ya ku fana ni vulongo bya tihomu kumbe vulongo bya timbuti. I swin'wana swa leswi swi nga kahle eka misava hindlela yaleyo u ta va a karhi a hlayisa misava ya yena ni swibyariwa swa yena.

Murhi lowu ndzi wu tivaka wa ndhavuko va ha wu tirhisaka na sweswi, i murhi wa mhangani. Murhi lowu wu lulamisiwa hikuva munhu a wu tsemelela a wu chela endzeni ka xilo xo karhi, a wu chela na mati ivi hi xa mundzuku wa kona wu ta va wu lunghile. Kumbe wu lulamisiwa hikuva munhu a wu omisa a wu kandza ivi a wu virisa a n'wa hi tona tindlela to wu lulamisa murhi lowu.

Hi ku vona ka mina swirhapa swa le henhla ka lwangu a hi mianakanyo leyinene, tanihiloko swileswi swi byariweke swi kulaka swi nga fikeleli. Hikuva misava leyi nga le henhla ka lwangu a yi ta va yi nga talanga, hindlela yaleyo swibyariwa sweswo swi nga kula timintsu ta swona ti fika laha ti heleleke kona swiendlaka leswaku swi nga ha kuli ku ya emahlweni.

Ku ndlandlamuxiwa ka nhluvukiso wa madoroba ndzi vona leswaku swi humelerisile kumbe swi cince vuhumelerisi bya swakudya eAfrika-Dzonga. Hikuva un'wana na un'wana kwihi ni kwihi kwala a tshamaka kona wa kota ku fikelela eka doroba ro karhi a kota ku ya ti xavela swakudya swo karhi kwihi na kwihi. Sweswo swi endle ku olova eka Afrika-Dzonga ni le ka tindhawu hinkwato, leswaku swakudya swi kumeka hi ku olova nkarhi wun'wani na hi ntsengo lowu nga ehansi swinene.

Mimpfuno ya ku va ni ntanga wa le ndzhaku ka yindlu hileswaku munhu u kota ku tiendlela swin'wana na swin'wana kumbe ku tibyalela swibyariwa swihi ni swihi kwalano eka ndhawu yeleyo yitsongo. Hindlela yaleyo munhu u va a karhi a hunguta ku tirhisa mali eka swin'wana na swin'wana, hikuva swin'wana swa swakudya leswi a nga ta swi lava u ta va a swi byarile. Hindlela yaleyo a nge yi a, a ya xava swakudya eka xitolo xo karhi kambe a nga kota ku swi teka eka ntanga wa yena lowu a nga wu endla hi kwala endzhaku ka yindlu.

Ku yiva swakudya emapurasini swi vangiwa hi makwanga, a ku vi ku ri vusweti. Hikuva swakudya leswi vanhu va yivaka swona emapurasini i swakudya leswi va nga kotaka ku tibyalela swona eka swirhapa swa vona kumbe emimitini ya vona. Hindlela yaleyo ku va ku nga ri vusweti hikuva ndhawu ya ku byala yi va yi ri kona, ni mbewu yi va yi ri kona kambe va ha ya eku yiveni emapurasini hi mhaka ya makwanga.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku misava ya vurimi yi fanele ku sirheleriwa, hikuva i misava leyi yi endlaka swakudya, i misava leyi yi endlaka vutomi tanihiloko swakudya ku ri vutomi. Hindlela yeleyo misava leyi ya vurimi yi fanele yi hlayisiwa hi ti ndlela leti faneleke loko kuve yi fanele yi cheriwa manyoro yi fanele yi cheriwa manyoro lawa ya nga kahle eka yona, lawa ya nga ta ka ya nga onhi misava kumbe swibyariwa swo karhi kwalano leswi nga ta va swibyariwile.

Wo byala swimilani leswi vuriwaka hi hydroponics, hileswaku swimilana sweswo a swi teki nkarhi leswaku swi kula. Na kona mbuyelo wun'wana hileswaku swimilana sweswo a swi tirhisi kumbe a swi lavi mati yo tala swinene ku fana ni swimilana leswin'wana, i swimilana leswi hatlisaka swi kula swinene swi endla leswaku swi nyika nkarhi eka swin'wana leswi lavaka ku byariwa.

Tanihi n'winyi wa purasi lerikulu ra tidiriva laha eAfrika-Dzonga, ndzi nga tiyisa leswaku purasini ra mina i purasi leri ri endlaka kumbe leri ri nga byala tidiriva. Tidiriva leti ti kotaka ku xavisiwa emavhengeleni ya kwala Afrika-Dzonga ti tlhela ti yisiwa ne le matikweni ya le handle ku ya xavisiwa kona. Xin'wana tidiriva leti hi nga na tona epurasini i tidiriva leti ti tlhelaka hi kota ku endla vhinyo, tivhinyo ta ku hambanahambana. Ku nga ha va ya lava va nwaka byalwa, kumbe ya vanhu lava va tsakelaka ku tinwela ntsena kambe va nga lavi ku dakwa.

Limpopo tanihi ndhawu leyi yi nga kahle ya misava na mashele ya swimilana, leswi mina ndzi nga tsakelaka ku swi byala epurasini ra mina ku nga va ku ri swakudya swa ku fana ni tibhoncisi, tikhavichi Tanihi loko ku ri swakudya leswi ndzi nga kotaka na ku swi xavisa emavhengeleni, ndzi tlhela ndzi swi xavisela vaakatiko. Hikuva i swakudya leswi ndzi nga ta va ndzi karhi ndzi swi xavisa hi ntsengo lowu wu nga hansi lowu na vaakatiko va nga kotaka ku wu fikelela.

Eka tinxaka ta ku hambanahambana ta timanga, ndzi nga byala timanga leti ti nga toloveleka leti ti byariwaka wun'wana na wun'wana, hi vaakatiko van'wana na van'wana. Hikuva i timanga leti byariwaka hi nguva ya timpfula, nakona i timanga leti ti nga letiku ku hatla timila ti tlhela ti kula. Sweswo hi swona leswi nga ndzi hlohletelaka leswaku ndzi tikuma ndzi byale timanga teto.

Tanihi loko ku kala ka mati ku ri swilo leswi swi nga tala kumbe swi tlhela swi toloveleka etindhawini to tala. Loko ndzi ri na swifuwo swa tihomu ndzi karhi ndzi kala mati, ndzi nga endla leswaku ndzi kota ku tleketla mati ndzi ya hlengeleta endhawini. Ndzi nga kota ku xava mathangi lamakulu, ndzi tleketla mati, ndzi ma chela kona. Ndzi tlhela ndzi endlela tihomu ta mina goji kumbe xigidan'wana lexi ndzi nga ta kota ku chela mati ya tshama ya ri kwalaya nkarhi hinkwawo leswaku loko ti lava ku nwa ti ta tshunelela kwalaya ti ya nwela kona.

Swifuwo a swi hlayisiwi ntsena hi swakudya na mati, hikuva swifuwo naswona swi hanya ku fana ni vanhu. Ku fika laha swi vabyaka kumbe swi khomiwaka hi mavabyi yo karhi, kumbe switsongwatsongwana swo karhi. Na swona swifuwo swi lava mimirhi, swi lava ku tlhaviwa tinayiti, kumbe swi xaveriwa mimirhi leyi swi nga ta nwisiwa swona, ku endlela leswaku rihanyo ra swona ri va ra ha tshame kahle, ri va ra ha hlayisekile. Hi ndlela yaleyo i swiharhi leswi kumbe i swifuwo leswi swi nga ta va na rihanyo ra kahle ku ya emahlweni. Tanihi loko swi kha swi tlhogomeriwa hi tindlela to hambanahambana.

Loko ndzi ri na purasi ivi ndzi va na vuvabyi byo karhi, lebyi tlulelaka epurasini ra mina, a ndzi ta lava vativi lavakulu lava va tivaka swa mapurasi ni rihanyo ra swifuwo na mapurasi, va agriculture. Ku ta va ta ndzi pfuna kumbe ku ta va ta ndzi kombisa leswaku vuvabyi lebyi byi nga dlayiwa yini kumbe byi nga siveriwa yini. Nnakona vuvabyi lebyi ku nga endliwa yini leswaku byi nga ha vi na matimba kumbe byi nga ha tluleli, kumbe ku nga endliwa yini leswaku vuvabyi lebyi byi kotaka ku herisiwa hinkwabyo epurasini rero.

Xo sungula ku endla leswaku masi ya hina ya va ya basile naswona yi nga ngheniwi hi switsongwatsongwana, i ku va hi teka tihomu leti ti lavaka ku sengiwa hi ti yisa endhawini ya tona laha ti nga ta sengeriwa kona, endhawini leyi ku nga basa ku nga basisiwa. Hi tlhela hi teka swilo leswi hi nga ta va hi karhi hi swi tirhisa ku senga hi swona, hi swi hlantswa kumbe ku swi basisa hi nga se ya hi ya senga. Ku endlela leswaku masi ya hina, ya va ya basile naswona ya nga vi ya ngheniwa hi switsongwatsongwana.

Ina, ndzi tshama ndzi vona loko xifuwo xo karhi xi karhi xi sengiwa masi. Ku fana na tihomu, loko homu yi lava ku sengiwa masi, tanihiloko ku ri xifuwo lexi xi nga matimba va fanele va sungula va yi teka va yi boha na pala kumbe na nsinya. Va yi boha timhondzo na nsinya, va tlhela va yi boha milenge endzhaku leswaku yi nga va yi nga vi yi karhi yi bubabuba loko yi karhi yi sengiwa. Hi ndlela yeleyo swi endla leswaku masi ma nga halakeli etindhawini leti ti nga fanelangiki.

Ntsengo wa tihuku leti ti nga hluviwangiku, a wu nge fani ni ntsengo wa tihuku leti ti hluviweke. Ntsengo wa tihuku leti ti va ku ti hluviwile, wu ta va wu ri henhla. Tanihi loko na hina hi ta va hi tekile nkarhi wa hina, hi virisa mati, hi hluva tihuku teto, hi nkarhi lowu a hi fanele hi karhi hi endla swin'wani kambe hi tinyike nkarhi wa ku va hi karhi hi hluva tihuku ta vaxavi. Hi ndlela yeleyo swi endla leswaku huku yi va na ntsengo wa yona, na ku hluva swi va swi ri na ntsengo wa swona.

Loko ku ri nkarhi wo byala, leswi ndzi va ka ndzi karhi ndzi swi kambela eka mbewu, ndzi va ndzi karhi ndzi kambela leswaku mbewu leyi ndzi lavaka ku yi tirhisa a yi hundzeriwanga hi nkarhi na? Kumbe mbewu leyi ndzi lavaka ku yi tirhisa a yi bolangi ke? Tanihi loko sweswo swi nga endla leswaku ndzi va ndzi tirhela mahala, ku fana ni loko mbewu yi hundzeriwe hi nkarhi. I mbewu leyi nga ta ka yi nga mili, na loko yi borile i mbewu leyi nga ta ka yi nga mili.